Bangazihlukanisa ngokuthi bethole indawo lapho umnakekeli osengozini ye-COVID-19, angazithola ahleli kuyo eyedwa. Phinde bona labo abakhubazekile benze indlela yokuthi bathole omunye umuntu ongakwazi ukubasiza kwaleso sikhathi kuze alulame osengozini ye-COVID-19.

Emgwaceni owuthelawayeka omkhulu esifundeni kushayisane izimoto ezimbili. Kuthiwa lezi moto bezihamba ngesivinini lesisheshayo kakhulu. Lesi ngadayekile emgaceni zashayisana kwabe sekufika nezinye iy'moto ezichamukayo ngemuva zafika nazo zashayisa kuzo zona lezo ebezishayisene emgaceni. Kutholakale sekuyisiphithiphithi emgwaceni. Hha izimoto zitholakale zingakhoni ukuthola indlela yokuthi zindlule kodwa abemthetho bemigwaco bagcine befika beyoncoba belungisa umgwaco.

Ongakwenza mina ngingathatha ingane ngiyithathe ngifake emotweni yezithuthi zokugula ngiyiphuthumise esibhedlela esiduzane. Ukuze ukuthi iphephe ngesikhathi futhi.

Inhlanzeko ibalulekile ekuvikeleni izifo ngoba mewuhlanzekile izandla zakho zihlanzekile bese udla ukudla yonkinto yakho yoba-right. Kodwa nawe ungahlanzekanga ubese uthinta ukudla ozithola kwesinye isikhathi sowubanjwe igciwane ongalazi ukuthi lisuke laphi. Kubalulekile kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlanzeke izandla ekuvimbeleni izifo.

Ingozi ngokwelapha ithambo eliphukile ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha, yikuthi ithambo akulula ukuthi ungalihlanganisa ungazi ukuthi liphuke kanjani. Ithambo futhi alihlanganiswa yinoma ubani. Lifuna ukuthi licalwe ngokohlolwa kwezokwelapha bese bathatha izinyathelo ukuze kuchubekele phambili.

Umthelela wemithi okumelana nemithi ikuthi imithi ungayiphuza ume uyiphuzile uzolulama emzimbeni izokulapha izopholisa lapho kubuhlungu khona. Kodwa imithi inobungozi ngokuthi nawe ungacikelela kuyo kakhulu ungazithola sewu-affect-ekile ngenxa yokucikelela kuyo kakhulu.

UThabo okumele akwenze okulandelayo kumele afike emtholampilo aye emtholampilo ayocela usizo khona. Yikho lapho bazokhona ukumbona or ukumbuka ukuthi uphethwe yini.

Ukucindezeleka kuyithinta ngekuthi ume ucindezelekile yonkinto iyema. Inhliziyo iyahlukumezeka ngeso sikhathi uma kume yonkinto. Ume impilo icindezelekile nenhliziyo icindezelekile.

Namhlanje emini isikhungo sethu sibe sibe nenkinga ngokuncamuka kukagesi. Ugesi uncamuke wahamba isikhathi eside. Okubangele ukuphazamiseka kwezinsiza ukuthi abantu abazange basakhona ukuthi bathole unqedo ngesikhathi. Abantu bebazama bethi bezama ukusithinta bethole ukuthi izingcingo zethu zivalekile. Ngenxa yokuncamuka kwagesi, imbangela yokuncamuka kukagesi kwakuyi-load shedding.

Imikhaya kumele ihlangane ibize umbhoshongo womphakathi ukuthi umphakathi mawuhlangane ndawana thizeni. Bese zingakhonakala ukuthi lezi zingxoxo zikhulunywe emphakathini ukuze wonke wonke azokhululeka.

UThabo kumele ehlise umoya ahlale phansi, azibuze kahle azibuze aze azithole ukuthi yena ubani. Phinde futhi azitshele ukuthi nangabe imiphumela izobuya ithi une-COVID azi ukuthi akusiko ukugcina kwempilo yakhe lapho ayiphelelanga impilo impilo isazochubeka. Kumele nje ahlale esethembeni.

Ngingambiza lowo mfundi ongimbona ukuthi ucindezelekile futhi ukhathazekile. Ngimbuze ukuthi ngabe inkinga yakhe yini. Bese sengicela inombolo zocingo zabazali bakhe ukuze ngizokhona ukuthi ngichumane nabo ngiphinde ngichumane naye umfundi ongimbona obonakala ecindezelekile futhi akhathazekile.